Ha o ka ba, ha o ka ba o iphumana o le boemong boo. O ka ngangisana le mokganni ka ho mo bontsha tjhelete eo o e supileng ho app ya hao ya Uber kapa Bolt, ha o ne o bitsa koloi. Tjhelete eo e bontshitsweng ho app ke yona e lokelwang ho patalwa e seng e nngwe e fapaneng le yona. Mokganni o tlameha ho latela theko e behilweng ke App.

Dumela motswalle. Ke ne ke palame sefofane seo batho ba se rorisang haholo. Ke ne ke nahana hore ba tla ntlhokomela hantle, empa ha re le moyeng ke ile ka bona hore ha ba tshware batho hantle ho hang. Ya pele, tshebeletso e mpe. Ya bobedi, boitshwaro bo sa lokang. Ya boraro, boemo bo sa thabising. Ke ile ka swaba haholo hobane ne ke rekile tekete ka lebaka la botumo ba bona ba tshebeletso e ntle. Empa phitlhello ya ka e bile e fapaneng haholo.

Maemafofane a matjhaba a sebetsana le difofane tse tlang le tse yang dinaheng tse ding. A na le ditshebeletso tse ngata tse kang di bakang tsa ho hlahloba boitsebiso ba baeti, mabenkele a sa lefising, lekgetho, le dibaka tsa phomolo tsa baeti ba tlohang. Maemafofane a selehae a sebetsana le difofane tse tsamayang fela ka hara ho naha e le nngwe. Ditshebeletso tsa ona di bonolo hape haholo. Mme ha hona tlhokahalo ya dibaka tsa ho hlahloba boitsebiso ba baeti, ba matjhaba.

Ee, ho arolelana koloi ho ka sebetsa hantle haholo. Haholo ha eba o ya sebakeng se le seng le batho ba bang ka mehla. Sena se ka o thusa ho boloka tjhelete ya petrol le ho fokotsa tshubuhlellano ya ditsela. Mokgwa wa ho sebedisa, ya pele, kgulakganya le ba bang. Ya bobedi, beha melao. Mme ya boraro, sebaka sa ho ya ya ka mehla.

Ho latela boemo bo hlalositsweng, mokganni wa bese o etsa ntho e fosahetseng ha hana ho palamisa batho ba tsofetseng. Maikutlo a ka, ke ikutlwa ke ferekane haholo ka ketso ya mokganni. Batho ba tsofetseng ba lokela ho hlomphuwa le ho thuswa e seng ho nyatsuwa. Seo nka se bolellang mokganni, nka mo bolella hore batho ba tsofetseng ba ke batswadi ba rona, le bo nkgono le bo ntatemoholo ba rona. Ba lokela ho tshwarwa ka hlompho le lerato. Tharollo ya bothata bona, tharollo ke hore bakganni bohle ba bese ba rutehe ka bohlokwa ba ho hlompha le ho thusa batho ba tsofetseng. Ho lokela ho be le melao e tiileng, e sireletsang ditokelo tsa batho ba tsofetseng dipalangwang tsa setjhaba.

Ho bohlokwa ho hlahloba dintlha tse latelang. Ya pele, ho lokela ho ditifiso. Ditifiso di ka bonahala di loketse ho tshebeletso e fumanwang, e le ya boleng bo botle, e potlakileng, hape e tshireletsehileng. Haholoholo ha ho sena ditsela tse ding tsa ho tsamaya. Hoba twiri ha di ditifiso. Ditifiso di ka ba twiri haholo nakong ya Surgeon Praising, kapa ha ho sena dikoloi tse ngata kapa ha sebaka se le haufi empa tifiso e phahame. Ho boloka tjhelete, di ka boloka tjhelete ha di bapiswa le ditsela tse ding tsa ho tsamaya tse kang ditekesi tsa setso. Haholoholo maetong a malelele kapa o sa batle ho tshwa, tshwenyeha ka ho park-a koloi.

Melemo e meng ya koloi ya private. Ya pele, boiketlo le boiketlo. O ka tsamaya ka boiketlo le ba lelapa la hao kapa metswalle, ntle le ho tshwenyeha ka ho tsamaya le batho ba ba ngata kapa ho jara thepa e ngata. Ya bobedi, ho boloka nako. O ka qoba ho emela dipalangwang tsa setjhaba le ho fihla moo o neng o yang teng ka pele. Haholoholo dibakeng tse senang dipalangwang tse latelang. Ya boraro, ho finye ho fihlella dibaka tse thoko. Koloi ya private e ho nolofaletsa ho fihlela dibakeng tse hole kapa tse senang ditsela tsa dipalangwang tsa setjhaba, jwalo ka mahaeng kapa dibaka tsa bohahlaodi tse ka thoko.